Ga ntse re gola mo setsong sa rona re apara dilo tse di bidiwang diope mme ga ntse nako e tsamaya re be re apara tse e leng gore re a di rokelela ka di-wool.

Ee, re ne re ka o apara ko meletlong jaaka re a go sega letsela le e leng gore ke la ka la setso sa rona kapa ke re mare lebala la setso sa rona.

Go ya ka nna, ke tsone tse di rotloetsang bana gore ba seka ba apara mo nakong e ya sejwalejwale.

Ke bona ka mmala le gore ke seshweshwe kapa ke sa ma-Xhosa or tsa .

Ka nako e ntsi tlamehile a apare mosese o motelele le go fitlha mangwele le go fitlha, a apare kojwana nyana e fitlha magetla le go rwala tuku ka nako eo.

Nako di le dintsi ba dira ka matlalo a diphologolo kapa dishweshwe gonne bontsi jwa tsone go kry-a e le diope.

Kamano ke gore basadi ba tshwanetse gore ba itlhokomele ebile ba itlhomphe gape thata-thata fa ba .

Go le gantsi diaparo tsa setso di feleletsa di dirile gore batho ba kgaole ba feleletsa ba sa apare and di na le seabe gonne batho ba feleletsa ba ka katilwe gonne ba tlhagisitse mangwele dilo tse tsotlhe.

Ba dira sentle gonne sa ntlha ke gore go seka jega ka nako ga o re o batla selo o tsene o tswa mo lebenkeleng le go bontsha gore banna diaparo tsa bone di kae, tsa basadi di mo letlhakoreng le feng.

E a re ama gonne re feleletsa re sa kry-e diaparo 'cause ditlhwatlhwa tsa teng di le ko godimo gonne ditlhwatlhwa tsa teng di le ko godimo.

Gonne batho ba ne ba setse ba le setso sa ko go bone so kwa mabenkeleng ba dira sentle gore ba kopantshe gore batho ba sa ka ba lebala ko ba tswang teng.

E bontsha ka ditlhwatlhwa tsa tšhelete le nomoro e ka be e kwetsi mo diaparong tseo.

Fashion-e e ka dirisiwa ke go tiisa diphetogo mo setšhabeng ka go dira gore fashion-e ya sejwalejwale e tlhakane le diaparo tsa setso.

Ke gore diaparo tlamehile ba roke tsa sejwalejwale di tlhakane le tsa kgale tsa setso gore re kgone go kgatlhega le gompieno e seke ya nna gore re shebile fashion-e ya sejwalejwale mme re lebetse ya kgale.

Ke ne ke tla rata dishweshwe gonne di tlhole di tshwanela batho ba bomme ebile le gore di dula sentle o kgona go e dira le fashion-e jaanong ga o e apare fela ko meletlong o e apara le ga o ya toropong.

Ke dishweshwe tse e le gore o ka fitlhela batho ba di apere kwa manyalong mo setsong sa me mme di farologana fela ka mmala.

Ee, ke dishweshwe ya gore tlamehile o rokiwe ka mofuta o ntseng jang le mefuta wa mmala.

E bontsha ka motlotlo jwa ngwao ko re tswang ko go one jaaka histori re ne re apara dishweshwe mme go ne go aparwa diopedi nou jaana ke dishweshwe.

Ke ne ke tla tlhopha seshweshwe gonne se apariwa o le mo-Zulu, mo-Tswana, mo-Sotho le metlhobo e ke sa e bitsang mme ga go patelesege gore ke apare seshweshwe. Bontsi jwa Sezulu ba na le diaparo tsa bone jaanong ke a go apara seshweshwe gonne ke emeletse ba Setswana.

Mo ke dulang teng batho ba le bantsi ke ba-Tswana so go le gantsi o ka fitlhela re apere dishweshwe.

Banna ba apara marukgwe a dishweshwe le dihempe, rona batsadi re apara dikhiba, re rwala dituku mme re pega kojwana bo magetleng.

Ga ke apara khiba le tuku kapa ke apara seshweshwe nako dingwe ke apara ka seope or-e makgabe.

MmaAusi gonne o opela puo ya ka ebile o tlhalosa seemo se e le gore re lebagane le sone re le basadi mo Aforika Borwa.

Ke dipina tsa ga MmaAusi 'cause bontsi jwa tsone ke dipina tsa setso le tse e leng gore di akaretsa moletlo o ka .

Gonne re binela go celebrate-a or-e go itumelela wa rona wa bošwa.